A kopo ya karata ya sekoloto se se ba se se ke gore molato wa gago wa tšhelete o dirisa jang tšhelete gape-gape le gore dikoloto tse o na leng tsona ke tse di kae, gape-gape ba lebeletse le gore o mo tikologong e feng.

ya sekoloto sa histori ya go adima madi a ise gole ka gonne malatsi a mantsi ga nke ke kolotisa madi gape-gape ke na le karata ya sekoloto ke na le bo-Ackermans reward card, bo-PicknPay points card ke tsone tse e ka reng ke credit card for nna, dikarata tse tsotlhe tsa dibanka karata ya ka ya banka ga se credit card ga e na sekoloto.

Di tlhokomele go tshwana le bo-interest rate e bidiwa interest rate, lebelela gore a o tla kgona ga o patela madi ao o tla kgona di-interest rate tse tsa bone tsa banka. Gape-gape se sengwe santse re se lebelele ke gore sekoloto se o se dirang ge o se patela o tlo sala ke ya gore o kgone go reka di dilo tse di botlhokwa fo go wena le dinyakwa tsa gago.

O akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho jang gore ba dire ditshweetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto. Go ba le kitso ya tsa madi e botlhokwa thata thata ka gonne go na le di-company tse e leng gore ba kgona go gofa sekoloto ba sa dira di ba di bitsa di-histori background checks ba sa di dira ba go bolelele gore interest rate tsa bone di kwa fatshe, e fela ga se ntse o patella o salela o le dikolotong tse e le goreng di a go kgama.